Kungokuba inqwelomoya, indlela yenqwelomoya agcwali iingozi azithandi ukwenzeka.

Kukohlwaya abo benza eso siphithanyongo simasikizi.

Ewe, ingayinto elungileyo uba kungatsho kwehle izinga leengozi kakhulu bazotsho bayeke ukubalekisa ezindleleni.

Ngoku bathuma ukuthi bahambe momntu omdala othembakeleyo.

Kukufuna ukusela amanzi nokuthenga into yokutya.

Ngumona nokungavisisani nobugorha.

Kungalenza lukhawuleze kakhulu kwaye lukhuseleke.

Ngokubanika izinxibo zokhuseleko ukuze bangalimali.

Xa uwela indlela funeka ujonge macala ukuze iimoto zingakugquzuli ukwenzele ungalimali, abazali baphethe sebelila belilela into yokungakhathali.

Umntu, kukho umntu owagabhela emotweni ngempazamo kuba enxilile ebhasini sihamba ubanga olude. Loo nto leyo azange indiphathe kakuhle. Lwaba nzima uhambo lwam yayingathi aside sifike apho siya khona.

Kuba kuhle xa ujonga phandle iilayiti kwezi ndawo zintle.

Mhlobo wam, ukuhamba ngenqwelomoya kokona kukukhuseleke kakhulu. Ukuhamba ngemoto kukho ingozi eninzi, kodwa xa uhamba ngenqwelomoya akukho ngozi ininzi ngoba kusoloko kugcwele kuxinene endleleni ehamba kuyo. Ukhuseleko lolona luseqondeni oluphezulu.

Kungokuba basoloko bebalekisa behamba ngesipidi esikhulu, esiphezulu endleleni kuba beleqa imali beleqa ukukhwelisa nge abantu ukuze bafumane imali. Loo nto ibenza bahlale besengozini iimoto zabo zindlandlatheka zingekho kwindlela efanele kwindlela ke ngoku.

Ukujonga iimoto kwaye ahambe ecaleni kwendlela ukuze ahlale ekhuselekile ngalo lonke ixesha.

Uziva usemandleni kwaye ungumntu owolulekileyo owolulekwe umzimba, umzimba ungadinwanga.

Ukukhwela inqwelomoya kukona kukhuselekileyo ngoba yiyo elandelayo umthetho ngalo lonke ixesha.

Ndiyoyika kakhulu ngokuba ibhasi ihlala ngokuvakala ngoba iye yanengozi ngoko ke ndiyoyika kakhulu ndihlala ndithandaza.

Kungokuba ebusuku ibhasi ayithandi ukuma kodwa koko ke emini uyakuthanda ukuma ekwenzeni nimane liphuma niyochama ndibethwe ngumoya phandle.

Kukuba xa besibhatala basinika iimali ezimdaka ezinamagqabagqabaza ezingaqondakaliyo, ngoko ke bathi siyaqhosha sine-drama siyaluthanda uchuku xa sisithi le mali asiyifuni.

Kukubenzela iyabo indawo yokuhamba ekhuselekileyo.

Kuba nzima kuvele kuxinane kakhulu kube nzima nokuphefumla uhlale kakubi uphethe sowune mikhinkqi.

Bazawuyiqhela le nto bayenzayo baphethe besenza iingozi ngoko ke ngoku.

ndiqonde la nto ithi ukuhamba kukubona.

Abakhathali ngokuba ababahoyi ukuba waziva njani abakhweli ngoba asoloko bebalekisa iimoto kumanyumnyezi kunjalo.

Ndandihamba ndisiyokuthenga ndabona iimoto ezimbini zingquzulana. Abantu bapoqa iyinto emanyumnyezi loo nto leyo. Ndakhathazeka kakhulu kuba ndandiqala ukubona ingozi isenzeka ngamehlo wam ndiyibone ngoba kaloku ndandiqhele uyibona kumabonakude ndisiva iingozi koomabonakude.

Kukonyusa ixabiso leemoto ukuze abantu bathobe imali yokukhwela koololiwe ukuze abantu bahambe bayokhwela yena.

Ayikhuselekanga ukuba uyakwazi ukubelwa ibhayisekile yakho, ixuthwe, umisiwe ixuthwe ibhayisikile yakho kwaye uyakwazi ukuntlontwa ugityiselwe ubethwe, uchanwe, uwe ulimale kwibhayisikile yakho.

Ndinganyusa inani leebhasi endleleni loo nto leyo iza kuthoba inani labaqhubi ngokuba ibhasi izawukhwelisa inani labakhweli abanintsi. Loo nto ithoba abaqhubi inani labaqhubi uthobe neengxabano ke ngoku.

Ewe, ndicinga ukuba balungile ukuyamkela kuba yeyona ithoba ixesha iyakhawuleza kwaye abantu bazawukhawuleze bafike apho baya khona.

Ewe, kuba baninzi abantu abakhuthuzayo ngoku, funeke xa uhamba uhambe eligquba. Xa ungahambi uligquma oko uyakhuthuzwa. Loo nto leyo iyamdandathekisa umntu.